Ee, ho ikwetlisa ke ntho e hatisitsweng haholo marangrang, kapa hona di-social media-eng hobane batho ba sa etsa dintho tse bitswang di-trend. Di-trend ke teng moo bathong ba bangata ba tlang ka sekgahla, ba etsa hore le bona ba ba na le bophelo bo botle hape, ba nka karolo kaofela nthong tsena tsa ho ikwetlisa.

Thatohatsi ya ka ya sehlopha e ke e ratang haholo ke Lionel Messi hobane, ke mobapadi a hlajwa haholo a tsebang bolo. Hape, ditlhodisano tsa matjhaba tseo ke di ratang haholo ke tse bitswang UEFA Champions League. Ke moo dihlopha kaofela di itekang mme di bontshang bokgoni ba tsona hore na di na le talente e kae haholo.

Phepo ya dijo e nepahetseng ke ntho e bohlokwa haholo hobane ke yona e tlo dlala karolo e kgolo bophelong ba hao o ba ne le bophelo bo botle. Nna ho nna motho a bapetseng karolo e hantle haholo, ke thatohatsi ya ka e ke dulang le yena ka tlung hobane kamehla o dula a njwentsha hore na ke tlamehile ke je jwang hantle.

Papadi ya netball hore e hule batho ba bangata ba tswang mose ke ka baka la hore talente e ngata mona Afrika Borwa. And hape, batho ba kgona ho bontsha bokgoni ba bona hore na ba bapala jwang. Mme ka tsela eo e kgahla batho ba bangata ba mose hore ba tlo nka karolo papading ena ya netball.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa ho tla baneng ke hore o kgone ho hola hantle mme o matlafale mmeleng. Hape o tlo dula o na le matla a ho ithuta hape le ho etsa tse ding tse ngata o nka kgona le ho kenela dipapadi tse leng horeng wena wa di thabela. Ho ikwetlisa ke tsela e hantle ya bophelo.

Hore bothata bona bo rarollwe, mme ho bane le dipoleke tse ngata tse ikwetlisang makeisheneng, ko re mmuso o nke hato ya hore o tlise dintho tse bitswang sports center makeisheneng ka bongata hore batho ba ka kgona ho ya moo ba lo ikwetlisa mahala. Mme ka tsela enana ke teng moo batho ba tlo thasella hore ba ye ba lo ikwetlisa ka bongata mme ba thole bophelo bo hantle.

Tse ding tsa dipapadi tse lo reng di itshetlehile ho tsa tlhaho, ke ho sesa, ke ho matha, ke di-marathon, ke tse ding tse leng hore batho, ha ba nka karolo ho tsona, di itshetlehile haholo ho talente tsa bona tse leng hore ba hlaile ka tsona.

Ntho ya hore batho ba dule ba shebile mehala kapa tsona difonofono, e tlo etsa hore ba lahlehelwe ke nnete ya dintho tse etsahalang lefatsheng. Hobane tse ding tsa tsona ha ba sa tlo kgona ho nka karolo ya tsona jwalo ka bo ho dlala bolo seterateng, kapa ho ikwetlisa, mme ka tsela eo, ha ba sa tlo kgona hore ba dule ba na le matla a ho etsa ntho tse ding hobane ba dula ba shebile mehala ka nako e kgolo le e nyane.

Ke bona re se na bokamoso, bo tiileng hantle haholo hobane, kamehla ha o kgetha motho wa mose mawatle haufi ba naheng ya hao. Monyetla o hantle le bona, ba ipontshe hore ba na le talent-e ya hore ba hlophise, batjha ba rona bolong ya maoto. Hape ba ipontshe ka hohle hore ba nka kgona le bona hore ba tswellise sehlopha sena sa rona pele.

Tsela ya hore sehlopha seo o se kenelang, di hole kore o kgothaletse batho ba bangata ka sekgahla hore ba ipone, ba support-a sehlopha sa hao kapa ba se rata. Mme ka tsela ena e tlo etsa hore batho kaofela ba thabele, ho ba na le sehlopha sa hao ka nako e kgolo le e nyane.